Hayi, ndingakhathazeka kakhulu kaloku. Ndithenge idatha iphele iveki ibuyele emva ndingayisebenzisanga? Hayi ndiyaqhathwa kaloku apho, ndiyaqhathwa, asoze kaloku. Bekufanuba le datha iyaphumelela kwenye iveki xa ungayisebenzisi. Awunawuthenga idatha kaloku uphinde iba ithathwe ungayisebenzisanga. Hayi kukukhohlakala oko kwiinkampani zedatha, kukukhohlakala oko. Yhu, hayi kukukhohlakala. Bekufanuba kaloku idatha leyo kaloku iyaphumela kwenye inyanga, igcinwe iphumele kwenye inyanga xa uthe awayisebenzisa, ingavele inyamalale nje idatha. Asoze kaloku ndinganomsindo, ndingalwa, asoze.

Tata, musa ukhathazeka, zinintsi izinto ezikhoyo kwi-intanethi umama onombukelisa zona. Bakhona ooNetflix, bakhona ooShowmax, bakhona ooApple TV, bakhona ooBrick TV bakhona ooDisney Plus, bakhona ooAmazon Prime, zininzi mani tata izinto onongena kuzo kwi-intanethi ukwenzele ukwazi ubukele le filimu kamama ayithandayo. Into nje ozawuvele uyenze wena kukuthi ujoyine ezi ndizikhankanyileyo izinto, apho uya kubhatala inyanga, uyawubhatala imali ngenyanga kuzo. Noko imali, ayinintsanga imali oyibhatalayo ukwazi ubukela iifilimu. But xa ubhatele loo mali ujoyine ezi zinto ndikuchazeleyo ngasentla ungene phaa kuloo intanethi leyo, ubhale igama lefilimu, iyawuvela ifilimu leyo kamama. Ayisokolisi tu tata, ayisokolisi. Ayisafunisi DVD into yobukela ifilimu ngoku, ungena kwi-intanethi, ubhale igama lefilimu, uzoyifumana ubukele.

Ngumbono omhle kakhulu loo, ukufunda ngeenkqubo neenkcubeko zabanye abantu kwezindawo kustrimishwa kuzo. Kaloku ukustrimisha oku kukwenza ilizwe libe lincinci. IChina le, iAmerica le, i-USA, siyazithatha sizisondeze apha kuthi ngoba kaloku xa ustrima ubukela zonke ezi nto zenzeka elizweni uzithathe uzisondeze zibe lapha kuwe esandleni. Ukwazi ubona eChina kwenziwa ntoni, eAmerica kwenziwa ntoni, eAustralia ntoni, njalo njalo. Ustrima kubalulekile oku ngoba ke siye sifunde iinkcubeko zabanye abantu, naxa mhlawumbi unomdla woya kwelinye ilizwe, uyovakasha kwelinye ilizwe, uye unolwazi oluphangaleleyo ukuba kwenziwa ntoni kwelaa lizwe, zeziphi iindawo kwelaa lizwe onokuthi uzihambele xa uphayana ngoku kustrimisha. So kubalulekile ustrimisha, wenze uphando ngezinye ii-culture zabanye abantu neenkqubeko zabanye abantu neenkqubo zabo abenza ngazo.

Xa kukho ucimicimi wombane noko zikhona ii-router ezisebenzayo xa umbane uthe , xa ungekho umbane. Ikhona le router encinci ihlala epokothweni, yona ke xa uyazi uba ngaba umbane uzawuhamba uya kuyifaka pha etshajeni yakho itshaje ifumane amandla igcwale ukwenzela uba xa umkile umbane usebenzise yona. Noko iyayihlala ii-hours ezintathu yona xa igcwele so ayongxaki kakhulu leyo. I-router ke yona , i-router le yona yombane ikhona le kuthiwa yi-UPS, i-UPS ke yona inceda xa umbane ungekho kuba iyayigcina amandla la ebhetri e-router xa umbane ungekho, kuthiwa yi-UPS ke leyo. Iyanceda kakhulu ke yona xa umbane ungekho, uye usebenzise yona, i-router yakho isebenze ude ubuye umbane oko usebenzisa la UPS. Okanye ungasebenzisa le router yempokotho, xa ithe yatshajwa nayo iyahlala ixesha elide.

Ndingava kabuhlungu kakhulu xa ndithi ndingakwazi ungena kuYouTube. Kodwa ke ndiyayazi uba ngaba ithala leencwadi eli ayondawo wena yobukela uYoutube, yindawo yokwenza uphando ngezifundo zakho ezi uzizeleyo esikolweni. Ngoba kaloku xa uzawukwazi ungena kuYoutube ube uyofunda elayibrari, kwithala leencwadi, ingxaki iyi-one. Awuzukwazi kaloku ufunda ngoku ngoba uzawuhlala kuYoutube ubukele iividiyo pha kuYouTube okanye ubukele kooInstagram, ubukele abantu phaa kuInstagram, ujonge i-fashion, awukwazi ufunda ke ngoku le nto ubuyizele apha kwithala leencwadi, ilayibrari. So kuYouTube ndiyavuma makangavuleki elayibrari ngoba uzophazamisa, awuzukwazi ufunda uzobukela iividiyo ubukele imiculo ubukele nezinye izinto eziza kuphazamisa. Ithala leencwadi makuvuleke indawo ozawukwazi ukuzwenza uphando ngeencwadi zesikolo kuphela not iividiyo zikaYouTube.

Zona ziyanceda ezi khompyutha ze-chatbot kula maxesha akhoyo, kodwa ke indima yomntu yona asoze iphele konke konke, asoze iphele. Cinga nje xa uthi mhlawumbi usehotele ufuna ukutya, uode ke ukutya kwakho ukutya kwakho mhlawumbi kuze nerobhothi, yeyi ha-a. Ingase uncokole nomntu, umbuze impilo, ungumamni ungubani igama lakho. Ngoba ezi robhothi kaloku ziphelisa ubuntu ngoku ezi robhothi. Awuzukwazi ubulisa, awuzukwazi uncokola, awuzukwazi ukuhleka nabantu. Ewe zona ziyanceda unceda oku kodwa ke uncedo , uncedo lwazo malube luncinci lungabi likhulu uncedo lwabo. Laa nto yomntu yona mayihlale ikhona laa nto yomntu ngoba bubuntu obuyana. Ewe ziyanceda unceda oku zona , anditsho uba azincedi ziyanceda, kodwa indawo yomntu iyawuhlala ikhona yona ngoba umntu kaloku ubalulekile umntu, kubalulekile ukuncokola nomntu, umjonge emehlweni umntu.